Ina hikuva swi nga ha endleka vuvabyi lebyi munhu a veke na byona byi lava mimirhi yo hambanahambana.

Ina hikuva majaha ma fanele ku tshama ma hlayisekile emirini.

Ku lumeka khandlele kusuhi na malakeni, xa vumbirhi ku layita xitofu u suka u famba.

I nyika ku khensa eka vatimeli va ndzilo ku va va ponisa vutomi bya vanhu siku rin'wana na rin'wana.

I ku va va rhumela va nawu ku ya va ya hlasela dzolonga leri va ka kona emindyangwini.

E-e a wu enelanga hikuva nxavo wu tlakukile swinene hi matimba lomu switolo.

E-e a hi mhaka ya kahle hikuva munhu un'wana a nga fanekalanga ku sandza van'wana ku ya hi mahanyelo kumbe rihanyo leri va vaka na rona.

E-e hikuva vana va xikolo va fanele ku dya swakudya leswi nga ni rihanyo eka vutomi bya vona.

Va swa rihanyo va fanekele ku tiyisisa leswaku rungula ku leri tshembekeke ka rihanyo ri fikelela eka munhu un'wana na un'wana kumbe va haxa mhaka ya rungulo eka ti-radio kumbe eka ti-TV leswaku un'wana na un'wana a ta switwa kumbe ku swi vona leswaku rungula leri tshembeleke ri kona ende ra hanya u fanekele ku ri fikelela.

Vapfuneti va swa rihanyo hi vona va nga vukorhokeri lebyikulu bya xihatla lebyi katsekaka ekuhlamuleni ka ndhambi.

I ntiyiso hikuva loko n'wanuna a yimbisiwile u vona a sirhelelekile eka vuvabyi byo tala ku fana na vuvabyi bya xitsongwatsongwana xa HIV na AIDS.

Mina ndzi vona ti fanele ti ta masiku hinkwawo hikuva swa endleka ematikweni man'wana kumbe etindhawini tin'wana ku va ni munhu kumbe vanhu lava vabyaka masiku hinkwawo leswi nga titliliniki ti fanele ku endzela tindhawu to hambanahambana masiku hinkwawo ku pfuneta ka rihanyo ra vanhu.

Xo sungula lexi vangaka ku dlayiwa ka vavasati na vana i ku famba navusiku, xa vumbirhi vavasati va cincacinca ngopfu vavanuna leswi nga endlaka leswaku va kumana na ku dlayiwa xa vunharhu vana a va ha ri na vuhlayiseki eka vutomi bya vona leswi nga endlaka leswaku na vona va dlayiwa, xa vumune vavasati va nga pfinyiwa hi n'wanuna kumbe vavanuna emakumu ka swona va dlayiwa.

Switandzhaku swo va vanhu va nga teki maphilisi hi mfanelo swi nga endla leswaku va hatla va hundza emisaveni nkarhi wu nga si fika kumbe ku tluleta van'wana mavabyi lama va veke na wona.

Ndzi vona swi nga bohi hikuva munhu wun'wana na wun'wana loyi a nga ni malembe ya le hansi ka khumenhungu u fanerile ku kuma mali ya government ya mahala.

Ti na matimba hikuva vanhu vo tala va hanya eka tona va tlhela va hanya hi vuhlayiseki swinene.

Ku sivela mavabyi yo fana na xitsongwatsongwana xa HIV na AIDS.

Mirhi leyi humaka eka tin'anga i mirhi ya khale leyi a va a yi hanyisa vanhu.

Ku va va famba va celecela mimirhi enhoveni kumbe ekhwatini.

Ndzi nga va byela leswaku va tshama va ti hlayisile kwihi na kwihi laha va nghenaka kona.

Ndzi vona swi nga ri kahle hikuva a ku ri swin'wana swa swilo leswi a swi va hanyisa no va pfulela tindlela leswaku va kota ku endla swilo swa vona swi basa no va swi tshamisekile.

Maendlelo ya xinavetiso hi wona ma kombaka leswaku swi leswi navetisiwaka a hi swa ntiyiso ni mavulavulelo ni swi navetisiwa hi swona swi kombaka leswaku leswi navetisiwaka i mavunwa ntsena.

Mina ndzi nga ku mhaka yo va munhu a xanisa mudyuhari a hi mhaka ya kahle hikuva swi nga n'wi nghenisa ekhombyeni swinene swi nga n'wi endla leswaku a ya ehokweni ya vavanuna laha vanhu va tshamisiwaka kona loko va johile minandzu yo leha swinene.

Swiyimo swa le kaya hi swona swi endlaka leswaku vanhu va nghena hi nhloko eka swidzidziharisi na mahanyelo ya vona lama va ma kumaka emindyangwini ya vatswari va vona hi swona swi va endlaka leswaku va nghenelela mhaka ya swidzidziharisi leswi swi nga ta va nghenisa ekhombyeni ku ya hi masiku na masiku.

Ndzi titwa kahle hikuva hi swona swa kahle swo tsundzuxa vana lomu swikolweni leswaku va nga kunguhati mhaka ya mindyangu va ha ri vatsongo va fanekele ku hlaya tibuku va nghena xikolo va ta va ni vutomi lebyinene kumbe vumundzuku bya kahle eka vutomi bya vona.

Swi nga ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikuva vaongori na valawuli va swibedhlele va fanele ku tiyisisa leswaku lomu swibedhlele maphilisi ma tshama ma ri kona loko vakokwana na vatswari va hina va ya eku tekeni va fanele ku fika va ma kuma va tshama va hlayisekile leswaku va ta kota ku hanya masiku lawo tala.

Vatsoniwa va fanekele ku nyikiwa switulu swo famba hi mavhilwa ku fikelela lomu swibedhlele hi ku olova leswaku va ta kota ku pfuniwa.

Rihanyo ra phurayivhete hi rona ndzi nga ri tsakelaka hikuva u kuma ku pfuniwa hi xihatla hi madokodela ya kona.

Ndzi nga va send-ela location leswaku va yi kuma hi xihatla hikuva a hi ndhawu ya xivumbeko.

Ndzi nga vula leswaku vuvabyi bya HIV byi na nghozi swinene naswona bya dlaya, u faneleke ku swi tekela enhlokweni u nga pfumeli ku dya hi ku siyerisana na munhu loyi a nga khomiwi hi xitsongwatsongwana xa HIV, tlangela kule na munhu loyi a nga ni vuvabyi bya xitsongwatsongwana xa HIV hikuva na wena byi nga ku tlulela nkarhi wihi na wihi.

Xo sungula ndzi nga rhanga ndzi pfuxela holobye wa rihanyo xa vumbirhi ndzi nga n'wi byela hi ta ku pfumaleka ka mimirhi lomu swibedhlele leswi nga kona etikweni kumbe emugangeni ndzi tlhela ndzi n'wi byela leswaku ku pfumaleka ka mimirhi eswibedhlele kumbe etikweni swi nga endla leswaku vanhu va ku tala kumbe vanhu va ku dyuhala va hundza emisaveni nkarhi wu nga se fika hikuva ku pfumaleka ka mirhi eswibedhlele.

Ndzi ehleketa leswaku ti nga va ti suka kule na laha ti vitaniweke kona kumbe ku va na ku xota ka tiambulense lomu swibedhlele swi nga kona.

Mina mina a ndzi voni ku hambana hikuva hinkwaswo i xilo xin'we.

Swipimanyiso dyondzo ya masangu, dyondzo leyi yi nga ha antswisa vutivi bya vadyondzi hi ku hlawula no no twisisa timhaka ta masangu, timhaka ta masangu timhaka leti ti nga ha katsa ku ringanisa ku hlawula, ku hlamula no twisisa swivangelo swa masangu. Swivangelo, vutivi, dyondzo ya masangu yi nga ha antswisa vutivi bya vadyondzi hi ku hlawula no twisisa timhaka ta masangu, ku ringanisa vadyondzi va nga ha kota ku ringanisa masangu no twisisa swivangelo swa kona, ku tirhisa vadyondzi va nga ha kota ku tirhisa masangu eka swiyenge swo hambanahambana swa vutomi bya vona, vonelo, ndzi vona dyondzo ya masangu exikolweni yi ri ya nkoka swinene.

Ndzi na ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko yi na vutivi bya masangu naswona swi antswisa vutomi bya vanhu, yi mpfuneta ku antswisa vutivi bya vanhu hi ku hlawula no twisisa timhaka ta masangu, mirhi ya ndhavuko yi na vutivi bya masangu, swiharhi, vutomi. Vutivi bya masangu, mirhi ya ndhavuko yi na vutivi bya masangu naswona swi antswisa vutomi bya vanhu. Swiharhi, mirhi ya ndhavuko yi antswisa yi na vutivi bya swiharhi naswona swi pfuneta ku antswisa vutomi bya vanhu. Vutomi, mirhi ya ndhavuko yi na vutivi bya vutomi bya vanhu naswona swi antswisa vutomi bya vona.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka ku tiyisisa leswaku swi le nawini xo sungula ndzi nga lava ku tiva khampani leyi endleke leyi endleke xiengetelo xa rihanyo lexi navetisiwaka, xa vumbirhi ndzi nga lava ku tiva siku leri xi nga ta xi nga ta hundzela hi masiku lama xi nga endliwa hi rona.

Xo sungula ndzi nga teka swinepe ku tivisa vanhu leswaku ku na mhangu leyi nga humelela ya movha, xa vumbirhi ndzi nga pfuneta lava va nga ka va nga si vaviseka ngopfu leswaku va va kahle loko ka ha yimeriwa xilamulelamhangu.

Ti teka nkarhi wo leha swinene ku va ti fika laha ti vitaniwaka kona leswi hi nga vulavurisana na holobye wa rihanyo leswaku tiambulense ti tshama ti ri kona lomu swibedhlele hikuva swa humelela nkarhi wihi na wihi ti laveka va ku munhu wa vabya tikweni rihi kumbe emugangeni wihi.

Vutomi lebyi enerisaka ni lebyi hanyake kahle emianakanyweni byi tava byi ri na swiyenge swa vutomi, swiphiqo, swiboho. Kurhula, vutomi byi ta va byi ri na kurhula na ku tshembeka, ku tshembeka vutomi byi ta va byi ri na ku tshembeka na ku hanya kurhula, ku antswisa vutomi vutomi byi ta va byi ri na ku antswisa vutomi bya vanhu. Swiphiqo, ku vona vutivi, vutomi byi ta va byi ri na vutivi byo hlawula na ku kota ku twisisa swivangelo swo swiboho swa vanhu, ku va na vuxaka vutomi byi ta va byi ri na vuxaka byo hlawula na ku va swi swiyenge swo antswa swiboho ku ku hanya hi kurhula, vutomi byi ta va byi ri na ku hanya hi kurhula na ku tshembeka ku antswisa vutomi vutomi byi ta va byi ri na ku antswisa vutomi bya vanhu.

Vuvabyi bya chicken pox hi xi ndhavuko ku tshungula byona u fanekele ku tirhisa vulongo bya timbuti leswaku u tota munhu lweyi a veke na byona leswaku byi ta kota ku kambe hi ximanguva lawa vuvabyi bya chicken pox byi tirhisiwa u tola calamine loko u lava byi kusukela emirini.

Ndzi vona swi hlayisekile swinene ende ndzi vona swi ri kahle hikuva vana va xikolo va ta va ni vutivi eka swilo leswi tirhisiwaka hi bokisi ra mpfuneto .

Eka n'wina vaakelani va muganga lowu xana ma swi tiva leswaku xitsongwatsongwana xa COVID-19 xa dlaya xana? Leswi mi fanekele ku swi endla mi fanekele ku tisirhelela mi tisirhelela mi mbala ti-mask mi faka na ti-sanitiser loko mi nghena lomu switolo loko mi pfuxelana ni vanhu mi nga khomani mavoko kambe dlivanani hi swikokolo leswaku mi kota ku hlayiseka vuvabyi bya COVID-19 byi na nghozi swinene naswona byi dlayile vanhu va ku tala ematikweni yo hambanahambana mi fanekele ku swi tekela enhlokweni leswaku vuvabyi bya corona virus byi na nghozi swinene ende bya dlaya.

Ina eka muganga wa ka hina vavabyi va tele swinene exibedhlele lexi endlaka leswaku va tala ngopfu exibedhlele loko va endla timhaka ta masangu a va tisirheleli hi ndlela leyi faneleke a va koti ku endla leswaku va tlangela kule ni vuvabyi lebyi va byi kumaka eka vanhu.

Ku cinca ka pholisi loku nga antswisiwa ku pfuneta timhaka ta vanhu lava tsoniwa hileswaku mfumo wu fanekele ku engetela timali ta vatsoniwa leswaku va kuma mali yo tala ya mpfuneto eka eka rihanyo ra vona va kota ku ti hanyisa.

Vanhu va faneke ku rhanga va lavisisa xo sungula va nga siya eka dokodela loyi va lavaku ku ya ka yena va faneke ku rhanga va vutisa eka vanhu lava nga na vutivi byo antswa swinene hi timhaka ta vudokodela.

Ina mina ndzi vona yi tlangile xiave xin'wana lexikulu swinene eka ku sivela xitsongwatsongwana xa COVID-19 hikuva eka nkarhi lowu hi nga le ka wona sweswi xitsongwatsongwana xa corona virus xi herile a xa ha ri kona etikweni ra hina hikwalaho ka ku va hi landzelela milawu leyi a hi nyikiwa yona yo va hi mbala ti-face mask na yo va loko hi nghena etindhawini to hambanahambana hi nyikana xipesi xo ringana five meter.

Xo sungula ndzi fanele ku tekela enhlokweni leswaku munhu loyi a nga vi na mpfinyopfinyo emiehleketweni ya yena ndzi fanekele ku n'wi byela leswaku ku va u ri na vuvabyi bya HI a hi ku hela ka misava ku nga hanya malembe yo tala swinene ntsena wo endle u tirhisa swiletelo leswi tirhisiwaka hi vanhu vo va na vuvabyi bya HIV i fane i hanya kahle i nga vi na sitirese kumbe ku hlanganahlangana nhloko hikuva u tiva leswaku u na vuvabyi bya HIV hanya u ri kahle u tirhisa tiphilisi leswaku u tikuma u hanyile evuton'wini bya wena.

Vuvabyi bya High Blood Pressure byi le ka xiyimo xa le henhla naswona byi vulavuriwa ngopfu ene vanhu vo tala va na vuvabyi bya High Blood munhu loko a ri ni vuvabyi bya High i fane ku swi landzelelisa hi ndlela leyi faneleke ku va a tikuma a hanyile evuton'wini bya yena.

Swi nga endla leswaku vana vo tala va va ni swakudya swo va dya hi break kumbe nkarhi wo wisa loko va ri exikolweni naswona swi pfuneta ngopfu eka vana va ku va ndyangwini ya vusweti.

Swibedhlele swi nga endla leswaku ndhawu yin'wana ni yin'wana ku va ku ri ni vanhu vo hambana va tindzimi to hambanahambana leti nga kona laha tikweni ra hina leswaku vanhu va ta va ta kota ku ku pfuneka loko va endzerile swibedhlele.

Ndzi nga n'wi hlawula hi ku vona ndzi vona matirhele ya yena lama tirhaka no va a tshembekile.

munhu a hamba a kambela xitsongwatsongwana xa HIV swi na nkoka hikuva u kota ku tiva rihanyo ra yena leswaku a kota ku hanya kahle a khululekile.

Nhlayiso wa rihanyo eka vatsoniwa a wu va khumbhi kahle hikuva vatsoniwa va fanele ku khomiwa kahle hi ndlela leyi faneleke leswaku va tatwa va amukelekile elaha misaveni.

Mina ndzi vona hikuva ku tshama na vona va vona emakaya a va va nakekeli kumbe ku nga tekela enhlokweni tanihi ku va va khegurile se leswi va tshamaku eka ndhawu ya ku hlayisa va tshamisekile ende va tshamile hi ku.

Mfumo wu nga endla leswi faneleke ku hluvukisa kumbe ku lulamisa nkayivelo wa tikhemisi ematikoxikaya hi ku va wu aka muako laha vanhu va nga ta hamba va ti kumela tiphilisi ekusuhi va nga fambi riendzo ro leha ku va va landza tiphilisi.

Xo sungula eka n'wina vambirhi mi fanele ku endla vukamberi kumbe vulavisisi bya rihanyo ra n'wina mi nga se sungula ku endla timhaka ta masangu kumbe mi ti sirhelela eka vutomi bya n'wina.

Xiyimo xa titliliniki na swibedhlele emakaya swi nga olovisela lavakulu ni lavatsongo ku va va hunguta ku famba ndlela yo leha swinene ku va va kota ku kuma ku pfuniwa eka rihanyo ra vona naswona swi nga tlhela swi pfuna vavasati lava tikeke emirini ku hunguta mhaka yo tswalela mavana ya vona emakaya kambe va tsutsumela eswibedhlele kumbe etitliliniki leti nga kona ekusuhi emakaya leswaku va kota ku tswalela va vana ya vona a kona.

Munhu loyi a karhatiwaka hi swilo swo karhi swi nga endla leswaku a ti kuma a ti sungile hikuva a tikisela hi swilo leswi a hlanganeke na swona evuton'wini munhu u fanele ku ya eka vanhu lava pfunaku vanhu ku nga ti-social worker leswaku va n'wu pfuna ku ri xiyimo lexi a nga le ka xona a nga xi endlisa ku yini ku tikuma a hanyile kahle ni a hanyile kahle emoyeni a tshunxekile.

ti fanekele ku tirha hi matimba ku pfuna vanhu lava nga ni HIV ku va va amukela vuvabyi bya vona va nga byi chavi hi ndlela leyi faneleke no va pfuna na loko va yile etitliliniki ku ya phaka tiphilisi ta HIV va va tekela enhlokweni va va hlohlotela va va khoma kahle.

Tinxaka ta vuvabyi bya gome xo sungula makhume xa vumbirhi mukhuhlwana leswi munhu u fanekele ku swi tekela enhlokweni i vuvabyi lebyi byi ngo byi nga ta byi nga ka byi nga herisa na vutomi bya munhu nkarhi wihi na wihi loko munhu a nga swi tekeli enhlokweni,

Ina swi na nkoka mintirho yo hlangana lava hundzeke emisaveni swi na nkoka swinene ene swa .

Leswaku vona va va va ri na swa vona swa le mandleni kambe lava tsoniweke va va va ri hava swa vona swa le hi swona swi endlaka leswaku va va teka tanihi mindzwalo ya vona.

Van'wana vantshwa va kuma vana va nga ti yimiselanga hikwalaho ka matirhelo ya vanhu va le titliliniki leswi endlaka leswaku va tikuma va ri na vana.

maphilisi lama ma ha ku tumbuluxiwaku ku sivela HIV ma pfunile vanhu va ku tala swinene leswaku va wo tlangela kule na HIV naswona swi endla leswaku maphilisi lama va ma tshama va ri eku nweni siku na siku ku nga vi na siku leri munhu a jampaka a nga nwanga.

Ku antswisa vutomi bya vatsoniwa etindhawini ta le makaya swi nga endliwaka hi tindlela to hambanahambana ku katsa ku va pfuna hi vutshila ku va pfuna hi vutshila byo fambafamba ku katsa ku lima na ku tirha hi voko ku va pfuna hi mali ku va pfuna hi mali yo olova leswaku va ta kota ku sungula mabindzu ya vona na ku va pfuna hi ku dyondzisa ku va va pfuna hi ku dyondzisa leswaku va ta kota ku kuma mintirho yo antswa.

Swiendlakalo swa vaaki swi nga antswisa rihanyo ra miehleketo hi ku antswisa swilondza swa miehleketo kumbe ku sivela ku hlaseriwa ka miehleketo.

Ku pfumaleka ka switoko swa mirhi vamanana xikan'we na vana va vona a swi va khumbi kahle hikuva swa va tikisela emirini wa vona.

Ndzi nga tiyisisa leswaku swilo hinkwaswo eka movha lowu ndzi wu chayeleke swi tshamisekile no va ndzi tirhisa xipidi xa le hansi handle ko tsutsuma xipidi xa le henhla.

Mina ndzi nga hlamusela leswaku mirhi yo lwisana ni ntshikelelo wa mianakanyo eka munhu loyi a kanakanaku yi nga n'wi pfuna leswaku ku kanakana eka yena ku hunguteka, no va a endla swilo swa yena hi ndlela leyi faneleke hi nkarhi lowu faneleke.

Swikolo swi nga endla nongonoko wa siku ku vulavula hi makhombo yo tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Laha u nga ta va ku ri ku vulavuriwa hi khombo ro tirhisa swidzidziharisi exikarhi ka vana, no va va rhamba ti-social worker ku ta ku ta pfuneta ku dyondzisa vana hi mhaka ya khombo ro tirhisa swidzidziharisi.

Ndzi nga endla leswaku vana vo tala lava vo tirhisa swidzidziharisi va swi tshika ka ha ri na nkarhi kumbe ku tlangela kule na swidzidziharisi loko vo kuma seketelo eka vatswari kumbe eka vadyondzisi laha eswikolweni kumbe eka ti-social worker.

Nseketelo wa kona i ku va vanhu kumbe vaakatiko va n'wi seketela eka ku va a sungurile mirhi yo tshungula ntshikelelo wa mianakanyo eka vanhu, no va va tiva leswaku hi mpela murhi lowu wa tirha. Leswi swi nga endla na leswaku vanhu va matiko ya le handle va ta va ta seketela munhu loyi a sunguleke ntirho lowu.

A ma ndzi endla ndzi titwa kahle hikuva ku va ndzi nwa miri yo hunguta ku vilela ndzi pfuna mina na vutomi bya mina, leswaku ndzi hunguta ku vilela no va ndzi hleketahleketa hi swilo swo tala leswi nga lekule na mina. Ndzi hanya vutomi lebyi bya kahle lebyi nga ta ndzi pfuna leswaku ndzi yisa vumundzuku bya mina emahlweni.

Rihanyo ra mianakanyo ri nga ku yisa eku tirhiseni ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha loko i ri hava vaseketeri lava nga ku pfunaka, ku va u yisa vutomi bya wena emahlweni no va va ku seketela ku va u nghena xikolo no va ku pfuna hi swin'wana na swin'wana leswi u nga ta va u ri karhi u swi lava hi nkarhi wolowo. Ku sivela ku va u tikuma u tinghenelerisa eka swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

Ndzi ehleketa tano hikuva vanhu vo tala emugangeni wa ka hina va tikuma va ri karhi va tirhisa mirhi liya ntshikelelo ya mianakanyo, leswaku va ta hanya hi ndlela leyi faneleke kumbe va ta titwa va ri kahle emirini wa vona loko va tshamile kumbe loko va ri eku hanyeni hikwako kwala emugangeni.

Ripfumelo ra vanhu vantima lava tirhisaka mimirhi yo hunguta ku vilela i ku va va tirhisa xintu kumbe ndhavuko wa ka vona ku va va ti endlela mimirhi leyi va yi tirhisaka ku va va hunguta mianakanyo kumbe ku vilela eka vutomi lebyi va byi hanyeke.

Nhlayiso wa rihanyo ematikoxikaya vanhu va muganga a wu va khumbi kahle hikuva va ndzawulo ya rihanyo a va koti ku fikelela leswi vaakatiko kumbe va muganga va swi lavaka ku va va tikuma va ri eku hanyeni hi ndlela leyi faneleke, ku fana ni matiko man'wana lama ma nga kona etikweni.

Xo sungula ndzi nga va pfuxela no vaamukela ku va va kotile ku fika eka nhlengeletano leyi va ka kona ku vulavurisana hi mhaka ya xitsongwatsongwana xa HIV na AIDS. Xa vumbirhi ndzi nga va byela leswaku a va tirhisi treatment hi ndlela leyi faneleke hi le misaveni a va twi vaamukelekile ha fana hi vanhu hinkwenu, hanyani kahle mi nga hleketi no va mi tidlaya, kambe ku tirhisa tiphilisi leti ti hungutaka xitsongwatsongwana xa HIV emirini wa munhu i ndlela ya kahle swinene hikuva u hanya vutomi lebyinene no va u twa u ri kahle emirini wa wena handle ko tshama u ri u ri na xitsongwatsongwana xa HIV na AIDS kambe u nga tirhisi treatment, yeleyo a hi ndlela ya kahle a swi tshamisekanga nakan'we.

Ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo ra miehleketo swi nga endla leswaku i tshama a ri kahle enhlokweni no va i tlangela kule no va ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Hikuva leswi swi swi endla leswaku munhu wo va a fikelela vukorhokeri bya rihanyo ra miehleketo eka swidzidziharisi a nga tinghenelerisa, hikuva miehleketo yena a yi hleketi hi ku tirhisa swidzidziharisi yi hleketa swilo leswi swi lavekaka na swilo leswi swi nga ta endla vumundzuku bya munhu yaloye.

Ina ndza pfumela hikuva munhu yaloye a nga hleketi ku va a endla swa kahle eka siku leri hikwalaho ka ntshikelelo wa miehleketo i hleketa swo biha nova a endla swilo swo biha leswi nga pfumeleriwangiki ku va swi endliwa. Kambe loko munhu a hanya a nga ri na ntshikelelo wa miehleketo i hleketa swilo swa kahle leswi a faneleke ku swi endla no va a hanya kahle ni vanhu.

Ina a ndzi ta va byela leswaku va ta ndzi pfuna ku va va lava munhu loyi a pfunetaka vanhu hi rihanyo ra miehleketo, leswaku na mina ndzi ta tshama ndzi ri kahle emiehleketweni ni mianakanyo leyinene.

Va swa rihanyo va nga tirhisa ku tsala matsalwa ya ntsundzuxo ku hlamusela swimakiwa swo ka swi nga ri kahle no tsala matsalwa ya ntsundzuxo ku tirhisa swilo swa, ku tirhisa swilo swo fana na murhi na tiphilisi. Ku endla swifaniso leswi nga leswi nga ta pfuneta ku hlamusela swimakiwa swo ka swi nga ri kahle no va ku tsariwa switsundzuxo swo tirhisa swilo swo fana na murhi ni tiphilisi. Ku tirhisa swivangelo swa, swa vadyondzisi leswi nga ta pfuneta ku hlamusela swimakiwa swo ka swi nga ri kahle no va va tsala switsundzuxo swa ku tirhisa swilo swo fana na murhi na maphilisi.

A ndzi voni ku ri mhaka ya kahle kumbe swilo swa kahle leswi faneleke tliliniki yi fanele ku tirhisa leswi yi swi tirhisaka swona n'wini ku va yi pfuna vanhu, na tin'anga ti tirhisa leswi ti swi tirhisaka ku va ti pfuna vanhu handle ko va ti pfunana. Hikuva loko va pfunanapfunana va ta hlanganiselahlanganisela swilo swi dlina swi endla leswaku vanhu vo tala va va va va lahlekeriwa hi vutomi bya vona, hikuva va tirhisile swilo swo hambanahambana ku va va ta kota ku pfuneka.

Xintshunxo xa kona i ku va va ndzawulo ya rihanyo va ngetela vatirhi kumbe vapfuneti lava pfunaka vanhu lava va vabyeke, ku papalata mhaka yo va vanhu va wa loko va ri etilayenini ku va va kuma ku pfuneta lomu swibedhlele.

Vanhu Vantima a va tirhisa mhaka ya ndhavuko ku va va tshungula ntshikelelo ya mianakanyo ya vona ku nga ha ri mhaka leyi ya manguva lawa.

Ndzi twile vanhu vo tala va wu seketela hi ku va wu hungutile ku vilela eka rihanyo ra vona kumbe eka vutomi bya vona.

Ndzi nga n'wi kumela vanhu lava nga pfuneka na vona lava a va ri ni ntshikelelo wa miehleketo ku va va ta n'wi pfuna leswaku va n'wi byela hi ta rihanyo kumbe mirhi liya a va yi tirhisa ku va va tshungulekile eka ntshikelelo wa vona wa miehleketo, leswaku na yena a ta swi tekela enhlokweni ku va a tirhisa mirhi ya ntshikelelo wa mianakanyo ya yena.

Yi nga hunguta tingana hikuva yi landzelela swileriso hinkwaswo leswi va byeriwaka swona ku va va tikuma va tshungurile kumbe ku hunguta ku vilela eka rihanyo ra vona.